Ka tsela e e sa nna sentle, ka gore ga e ka ke ya re o sa bereke e be o kgona go nna le tšhelete ya go reka data. Nako ya teng data ya teng ditlhwatlhwa tsa teng di le kwa godimo.

Ke dirisa data ya mafaratlhatlha otlhe, ke kgona go tsena le mo inthanete. Ke reka makgolo a mabedi, e tsaya kgwedi. Ke tlhopile ka gore signal-e ya teng e betere go na le tse dingwe ebile ga e ntshokodise le ka tlhwatlhwa e siame ga e ture jaaka tse dingwe.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng ke makgolo a mabedi ke dirisa lobaka la kgwedi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele signal-e, tlhwatlhwa ya data le sebaka sa data eo gore o tlo go e dirisa sebaka se se kana kang.

Lekgolo, yone hundred gig. Yone e ka intumedisang, ka be ka e dirisa le kgwedi yotlhe. Ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi ga e simolola.

five G e tlile go oketsa lebelo la inthanete. Go raya gore sengwe le sengwe se o se dirang mo inthaneteng ga se tlo go tsaya sebaka, se tlile go diragala ka bonako. Ebile ke akanya le gore ditiro di tlile go nna teng ka batho ba le bantsi ba tle be ba batla go dirisa yone thekenoloji ya five G. Ke dumela gore ee, five G e ya ikanyega ka lebelo la teng la inthanete le le kwa godimo ebile le thusa go ka dira dilo tse dingwe mo inthanete.

Gore o tsenye data o tlhoka sim card. O tshwanetse o reke le data ya sim card-e seo. Ga o fetsa o tsenya data mo sim card-eng seo, ga o fetsa o tshuba mobile data wa tsena mo mafaratlhatlheng. Ke teng mo o tla kgonang go bua le ba losika le ditsala.

Fa data ya ka e ka fela pele ga nako ke reka data e nngwe. Mme go netefatsa gore data ya ka e bolokesegile ke dirisa gore di-App-o tse di mo founong ga di je data go sa tlhokege.

Ke reka data go tswa mo App-ong ya ka ya banka. Ga ke reke mowa e be ke o fetolela ko data-eng, ka yone tsela eo ke boloka madi.

Ee, go a kgonega go aroganya data. Go romelela motho yo mongwe data o tlhoka mogala wa gagwe wa letheka, ga o na le mogala wa gagwe wa letheka go na le dinomoro tse o di tobetsang mo founung e be o tsenye mogala wa gagwe wa letheka. Ga o fetsa e be o tsenya data ye o batlang go mo romelela yone one gig-e, two gig-e go ya ka palo e o batlang go e romela.

Fa ditlhwatlhwa tsa data di ka ya kwa tlase batho ba le bantsi ba tlile go kgona go reka data, yone e lekanyeditsweng le e sa lekanyediwang. Ebile e tlile go fetola isago ka gore mo bo jaanong jaaneng o kgona go 'ira tšhelete online mme fela o tlhoka gore e be o na le data gore o tle o kgone go dira jalo.

Ee, e siame ka baithuti ba kgona go e dirisetsa ditirogae.